Vanhu lava xavisaka mirhi va swi kota ku tirhisa, va swi kota ku tirhisa, munhu loyi xikombiso va swi kota ku ku ku tirhisa munhu loyi a nga na, a nga na misisi leyinene va vula leswaku misisi liya yi va yi endliwe hi murhi luwa kambe entiyiseni misisi ya munhu luya yilo suka yi ve tano, ku va va endla sweswo swi endla leswaku va kota ku kuma tikhasimende i mavun'wa.

Hi ku vona ka mina, mfumo wu nga tiyisisa leswaku exibedhlele kumbe titliliniki ku na vatirhi vo hlaya, ku nga ri munhu wun'we kambe vo hlayela lava kotaku ku pfuna vanhu va ku va na vutsoniwa va kota ku ti endlela mintirho yo karhi, hi ku va pfuna va va lehisa mavoko na ku kota ku va pfuneta ku va kota ku famba na ku tiendlela swilo hi voxe va nga pfunetiwa hi munhu.

Munhu loko a ri na chukele ra le hansi u fanekele ku dya Mabanana, Maapula na Malamula. Malamula ma kahle ngopfu endzeni na le handle hi ku pfuneta ku endla leswaku chukele ri va eka ndhawu leyinene ri nga vi hansi ngopfu.

Loko vo ndzi teka va ndzi yisa e ekaya ra vudyuhari se ndzi ri na malembe ma sixty swi nga ndzi endla nitwa i nga onge a va ndzi lavi va ndzi lan'wile va twa ingaku se ni ndzwalo eka vona.

Ndzi vona ku ri swilo swa kahle, hikuva loko n'wana a sungule ku rhandzana a wu swi tivi tanihi mutswari swilo leswi a swi endlaku na munhu luya a rhandzaka na yena. Ku va va teka vana va va kunguhatisa, va endla leswaku vana va nga va kumeli vana van'wanyana, n'wana loyi se a nga sungula ku rhandzana a nga vi a kuma n'wana a ha ri ntsongo.

Ndzi vona onge dyondzo ya masangu yi endla leswaku vana va tiva leswi va fanekele ku swi endla na leswi va nga fanelangiku ku swi endla, ya tlharihisa yi endla leswaku vana va va na vutivi va va ni vutivi leswaku loko va endle masangu ku humelela timhaka to karhi. A ndzi voni ku ri dyondzo leyi endlaku kumbe ku hlohlotelo vadyondzi ku endla timhaka ta masangu, kambe i ku ya i yi endlela ku ku va tivisa switandzhaku swa masangu.

Ndzi nga vutisa vaongori swivutiso swa ku i ndzi fanekele ndzi teka ndlela yihi yo ti yo pulana ndyangu hikuva yi hambana yi hambanahambanile tindlela to pulana ndyangu, naswona loko ni tekile yo karhi switandzhaku swa kona swi ri yini?

Loko ambulense yi teka nkarhi ku fika hi nga tirhisa movha ku yisa muvabyi exibedhlele.

Munhu loyi a nga khoma hi vuvabyi bya Mfukuzana hi nga hi nga n'wi endla leswaku a twisisa leswaku a hi ku hela ka misava ku va a khome hi Mfukuzana, naswona wa ha ri munhu hambi a ri na Mfukuzana wo fana na hina, hi ya emahlweni hi tshama na yena hi komba hi n'wi komba rirhandzu ku fana na nkarhi lowa khale a nga si za a va na Mfukuzana, kumbe hi nga si za hi kuma leswaku i na u na Mfukuzana u na Mfukuzana.

Hi nga endla leswaku ku va na nhlangano laha vanhu va nga ta dyondzisiwa hi ta vutsoniwa, na le swikolweni vanhu va dyondzisiwa hi ta vutsoniwa leswaku loko va vona vanhu lava nga na vutsoniwa va nga va endla va titwa onge a hi vanhu naswona vanhu lava nga na vutsoniwa va nga endleriwa xikolo xo karhi laha va nga ta dyondzisiwa mintirho leyi nga ta fambelana na vona tanihiloko va ri vatsoniwa.

Ndzi vona onge titliliniki leti ti fanele ku ta masiku hinkwawo, hikuva vanhu va tshama va ri ku vabyeni naswona van'wani loku va vabya a va koti ku fikelela swibedhlele hikuva swi ri elkule na vona.

Ndzi nga rhanga ndzi titivisa kutani ndzi tivisa vanhu hi laha mimirhi leyi xavisiwaka yi nga riki leyinene vanhu lava va xavisaka va xisa vanhu, ndzi tlhela ndzi va tivisa leswaku loko vo xava mimirhi leyi yo ka yi nga ri kahle va nga va nga ya emahlweni va onha mimirhi mimirhi ya vona kumbe, kumbe leswi va swi tekelaka swi nge tirhi hikuva mimirhi leyi a hi ya ntiyiso i ya vuxisi nakona ndzi nga vula leswaku vanhu lava xavisaka mimirhi leyi yo ka yi nga ri ya ntiyiso va fanekele va yima hikuva va hembela vanhu.

Valawuri va rihanyo va tiyisisa leswaku mimirhi ya vona a va ha xavi ematikweni ma le handle, kambe va xava kwala kwala kaya kwala South Afrika, naswona va tiyisisa leswaku tikhemisi ti endla mimirhi va tiyisisa leswaku nxavo wa mimirhi yi le hansi kutani emavhengeleni vanhu va kota ku xava mimirhi hi nxavo wa le hansi.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vakhegula na vana lavatsongo na lava nga tirheki mali ya, ka vakhegula i mali ya mudende na vana kambe eka vanhu lava nga tirheki i mali ya ku pfuneta, leswaku va kota ku xava swilo swo karhi n'hweti na n'hweti.

Vachayeri va fanekele ku tiyisisa leswaku loko va karhi va chayela a va pyopyiwangi, naswona va fanekele ku tshama va langutisile la va ya ku kona. Va nga tirhisi tiqingho loko va ri ku rheyileni, kambe va va va tshama va langutisile laha va ya ku kona kutani va ya fika emahlweni.

Ku ya hi swa nawu a swi pfumelelekangi leswaku loko munhu a hlangane na nghozi a suka a famba, u fanekele a yimela maphorisa va ta kota ku pfula va ta kota ku pfula nandzu a tlhela a va komba a va komba na leswi leswi hi hilaha movha kumbe yena a nga vaviseka xiswona.

Vanhu lava nga na vutsoniwa va gina va nga titwi kahle hikuva swilo swa ku tala a va koti ku ti endlela, kutani loko ku nga ri na swihambukelo swi endla leswaku swi nyanya ku titwa ka vona na ku hikuva va fanekele va tshama va karhi va pfuneta hi vanhu, vanhu van'wana loko va va pfuneta va tiyisisa leswaku va tshikelela na marito va va tsundzuxa hi vutsoniwa bya vona.

Ndzi nga rhanga ndzi n'wi vutisa leswaku hikokwalaho ka yini a nga a nga tivisanga ekaya leswaku u tikile nakona ndzi tlhela ndzi n'wi vutisa leswaku hikokwalaho ka yini a nga ti sirhelelangi hikuva ehandleni ka ku kuma khwiri ku na ku vabya.

Mirhi ya xintu eka ma eka mavabyi man'wani ya pfuna kambe eka man'wani a yi pfuni ko laveka mimirhi ya ya le xibedhlele, hikuva eka mavabyi ma masiku lama mirhi ya xintu a yi na a yi na ku a yi na ku pfuna hikuva a yi endliwaka hi swa sayense, kambe leyi nga le xibedhlele yi endlile va karhi va hleketa leswaku va ya tshungula vuvabyi byo karhi.

Mfumo wu fanekele wu tiyisisa leswaku endhawini a ku ve na xibedhlele xin'we kambe swimbirhi swinharhu swi fanekele swi va kona tanihiloko vanhu va tshama va ri ku vabyeni siku na siku.

Vanhu va tsutsuma hiloko ku ri vona lava nga le nandzwini ku va ku humelele mhangu ya movha, va tsutsuma leswaku maphorisa va nga swi va nga va kumi kumbe ku swivona.

Ndzi nga lava ku tiva leswaku mirhi leyi yi pfumeleriwile ku xavisiwa hi mfumo, na swa rihanyo vapfumeri na va swa rihanyo va swi tiva leswaku mimirhi leyi ya xavisiwa nakona ndzi tlhela ndzi kambisisa leswi mimirhi leyi yi nga endliwa hiswona.

i i vutihlamuleri bya vatswari leswaku va tiyisisa leswaku va swekela vana va vona swakudya swo aka miri naswona vadyondzisi vafanekele ku dyondzisa vana hi swakudya leswi akaka miri leswaku loko vana va swekeriwa ekaya va nga ali ku dya swakudya leswiya hikuva va ta va va tiva leswaku swakudya leswi swo aka miri.

Swivangelo leswikulu swa ku tala ka titliliniki i ku va ku ri na tliliniki yin'we eka ndhawu naswona yi ri na vatirhi lavatsongo. Mfumo wu fanekele ku endla titliliniki to hambanahambana naswona wu thola vatirhi leswaku va ta pfuna vanhu hikuva vanhu va ku vabya va tshama va tele.

Swikolo swi fanele swi tiyisisa leswaku mikarhi hinkwayo swi katsa matsavu na mihandzu eka swakudya leswi swi va phamelaka i vana xikolweni.